Uma ngisebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi ngithatha izinyathelo zokuphepha ezengeziwe ukuze ngiqinisekise ukuphepha. Ngisebenzisa inethiwekhi yangasese ebonakalayo open brackets i-VPN close brackets ukuze ngibhale ngemfihlo i-traffic yami ye-inthanethi. Okwenza kube nzima kubagili be-inthanethi ukuthi babambe imininingwane ebucayi. Ngiphinde ngiqinisekise igama le nethiwekhi nepasiwedi ngendawo ukuze ngigweme izindawo esidonseleka kuzo mbumbulu. Ukwengeza ngigcina i-software yedivayisi yami kanye nesivikeli magciwane kusesikhathini samanje. Futhi ngigwema ukufinyelela ulwazi olubucayi olufana nokubhanga ku-inthanethi noma amakhawunti omuntu siqu.

Ukuphenya, one hlola ukusetshenziswa kwedatha kuzilungiselelo zefoni, two khomba izinhlelo zokusebenza usebenzisa idatha eminingi. Three buyekeza izinsiza zokubhalisa open brackets ukusakaza bukhoma close brackerts, four bheka izibuyekezo ze-software. Five hlola uhlelo ikhompuyutha noma amagciwane, six setha kabusha ama-setting-i efonini. Noma ufune ukwesakwa kwenkampani yanethiweki uma kudingeka.

Yebo, ukusakaza amavidiyo noma umculo ngokuvamile usebenzisa idatha eningi kakhulu kunokuphequlula noma ukuthumela imilayezo. Lokhu kungenxa yokuthi ukusakazwa kwevidiyo, hundred MB, one GB ngehora ukusakazwa komculo. Ten kuya ku-fifty MB ngehora, ukuphequlula one ukuya ku-ten MB ngehora ukuthumela imilayezo ukusetshenziswa kwedatha cishe .

Izinhlelo zemfundo zingakusekela kakhulu ukufunda izinhlelo eziklanye kahle zingakwazi. One thuthukisa ukuzibandakanya kanye nogqozi, two nikeza izindlela zokufunda ezihlelekile, three nikeza ngesipiliyoni esisebenzisanayo nesixilile. Four ukwenza kube lula ukufinyelela ezinsezeni zemfundo ezisezingeni eliphezulu, five sekela ukufunda komuntu siqu kanye nokuhamba kancane. Six khuthaza ukucabanga okujulile nokuxazulula izinkinga. Izinhlelo zemfundo eziphumelelayo zingabhekana nezitayela ezahlukene zokufunda. Amakhono nezidingo ekugcineni ziholele imiphumeleni yokufunda ethuthukisiwe.